Go tlhoka monontsha, o kgone go latlhela mo mmung. Mme morago ga sebaka e tla re ga ntse o tlhokomela di jalo tsa gago, go tla tswa medi ya di tamati gore e kgone go go gola.

Ke nagana, Rooibos e jala fela jaaka merogo e mengwe. Mme morago ga seo sejalo se tshwanetse se gole, gore se kgone go ntsha dilo tsa Rooibos ka moo ke naganang ka.

Boitekanelo jwa go ja rooibos, ke go nna le mmele o itekanetseng le gore o seka tshwaetsega ke malwetse a mangwe.

Ke nagana di kgwetlho tse balemirui ba Rooibos ba ka lebaganang le tsone ke gore fa go sena letsatsi mo di jalong tsa bone, di jalo tsa bone ka segole. Go tshwana le fa go sena metsi, mo mmung kgotsa mo di jalong tsa bone, di jalo tsa bone di ka segole.

Ke nagana balemirui ba ka nna le dikgwetlho tsa gore fa pula e ka na thata, e ka ba senyetsa dijalo. Go tshwana le fa pula e sa ne go sena metsi di jalo di a swa le fao, go tshwana fela le ga ba sena dilo tse ba ka di dirisang go jala ke tse dingwe tsa dikgwetlho tse ba lebaganeng le tsone gompieno, Mme ke nagana gore fa medi, e sa siama gore e ka jalwa kgotsa e sa tlhokomelwa sentle.

Maungo a dirisiwa gape le go dira dilo tsa gore kgotsa dinotsididi, tse di nang le maungo a mantsi thata thata gore batho ba ba sa itekanelang mo mmeleng ba sa kgone go ja maungo a .

Maungo e ka nna di panana, di apole, di namune, ka gore ke tsona tse balemi ba kgonang go di jala mo nakong e rileng.

Merogo e ka nna ditapole ka gonne ditapole tseo, di dirisiwa thata go dira dijo tse di ka pele tse di rekisiwang mo mabenkeleng a dijo ke ka moo di jalwang thata ditapole.

Dithoro le mabele gantsi di apewa mo diphitlhong, kgotsa fa batho ba dirile tiro. Mme ke gantsi mabele a ka nna a fiwa ka gonne ke tsona dijo tsa ba-Tswana.

Wine farming ke fa go nale le di jalo tsa wine, mme mo morago ga fao fa ba sena go jala wine ba kgone go e tsaya ba e dire selo se se ka nwewang. Mme go na le ditsela kgotsa ditsamaiso tsa go dira jalo gore e nne selo se se ka nwewang.

O tlhoka go nna le mo o ka dirang tshingwana ya gago, le di diriswa tsa teng, metsi le go netefatsa gore go na le letsatsi mo o tla dirang di jalo tsa gago mo teng.

Fa Rooibos e ka lemiwa thata go thusa bagolo kgotsa batho ba ba nang le malwetsi a rileng, ba ba sa tshwanang go ja dijo tse di rileng, mme ba kgone go fetelela go Rooibos ka gonne Rooibos e siame ebile ga e tshwanetse sepe mo mmeleng.

Dijo tse di tse di nang le dithoro e ka nna Oats ka gonne e siametse go re fa maatla le go nagana sentle, thata thata fa o ka e ja mo mesong.

O tshwanetse go itse gore e jaliwa jang. Le nako e kanang kang, le gore o ka tlhoka eng gore sejalo sa ga go sa rooibos se gole.

Rooibos e thusa gore, motho a sa nna le kgatelelo ya menagano a kgone go iketla.

Rooibos e kgona go tlaleletsa le mo dijong ka go apeya, go dira gore dijo di nne le tatso e utlwalang.

Batho ba kgona go tsaya merogo ba e kgaole go ya ka selekano, mme ga ba fetsa ba kgona go e dirisa go dira dijo tse di tse di bonolo go ka dija tse di ka rekisiwang .

Ke ne ke ka reka dinawa ka jaaka dijo tsa mosupologo, ka gonne di thusa gore o kgone go ja sentle, o kgone go ntsha dijo ka fa morago le gore mala a se ke a sega kgotsa a tshwaragana fa o tshwanetse o ye go ntsha kwa morago.

Morogo wa thepe o siame ebile ke akanya gore o siametse batsofe, o ka ba neela le dikotla tsa mmele.

Ke nagana go jala maungo a tshwanang le di apole kgotsa di panana go batla o jala mo lefelong le le nang le mmu o ntseng sentle, le mo go ka nnang le letsatsi teng.

Kgolo ya thekenoloji e dira gore batho ba tlhoke tiro ka gonne nou jaana o ka fitlhela go na le metšhini, e ka thusang go dira mmu o kgone go jala maungo jalo jalo. Mme o ka fitlhela gore batho ga ba sa tlhole ba dirisa matsogo a bone go ka jala ka gonne go na le metšhini e ka dirang jalo.